Umtshato weentlanga ezahlukeneyo unomtsalane ngoba udibanisa inkcubeko, amasiko kunye neendlela zokuphila ezahlukeneyo kwaye usishiyela sifunde ukuba ubuhle busemanyaneni nasekuhlonipheni umahluko.

Bubuhlwempu, ukusilela kwemfundo, ukungabikho kwemisebenzi, amapolisa angasebenziyo kakuhle, iingxaki zasekhaya namaqela agqwethekileyo.

Umcimbi wokubulela ngumzuzu wovuyo wesidima nowesiNtu. Ukutya okuphambili kuquka umngqusho, inyama, isonka samanzi kunye neziselo zesiNtu. Kuxhelwa kuze kuhlonitshwe iindwendwe kwayo kuboniswa umbulelo ngobuqotho.

Ihempe yesimanje plus isihombiso sesiNtu, i-jean plus isigqibo sesiNtu wrap skirt, isihombiso ezilula kodwa zinencasa, izihlangu zesimanje, impahla yesiNtu.

Amadoda anendima ebalulekileyo kwesi sisiko bekwazisa bekhusela befundisa beqinisekisa ukuba inkcubeko iyaphila akuso siko nje yingxelo yobudoda ubudlelwane kunye nokuhlonitshwa imveli.

Le filimu ayizange ikhuphelelise isiko kodwa yacela ukuba siliphulaphule kwakhona siliphilise, siliqonde, silungise apho kukho amanxeba.

Ndiziva ndixhalabile ngelixa ndinamandla okwamkela utshintsho. Asifuni ukuba ulwimi lethu lube yinto ingasetyenziswa ngexesha lale mihla kodwa asifuni nokuvalelisa kwizakhono izandi nentsingiselelo enobutyebi yamaXhosa.

IiNkosi zisenesidima ebalulekileyo kulawulo loluntu nangona amandla azo engengawo nengamaxesha adlulileyo. Zisebenza njengobulorho phakathi kwenkcubeko yesiNtu kunye nolawulo lwesimanje.

Amadlozi abaluleka bayakhululekelwa kwinkolo yakwaNtu. Inkolo yobuKhrestu ayachasiwa akukho kudibana nabafileyo. Amasiko ayaxatyiswa kwaye ayenziwa kwinkolo yabantu. Inkolo yobuKhrestu eminye ibonwa njengokuhamba noThixo.

Baphila ubomi obunoxolo nobunganaxinzelelo bayazana bayancedisana basaphila ngemigaqo yobomi kukho intlonipho nentlonipho kuncinane.

Ukunyusa imfuyo, ukuyisela, ukugcina ikhaya lihlelelekile, ukufunda ixanduva, ubuntu nolwaluko.

Bayazimela ngezoshishino, baphuhlisa inkcubeko namathuba obugcisa, bazimisela ekuphuhliseni indawo, baphakamisa imfundo, bayancedisana kwaye baseka imibutho.

Bahloniphekileyo oomalume nootatomncinci, ndiya ndibulela kakhulu ngokuza ngeli thuba. Ndicela ukuthi nje into phambili ukuba siqhubeke nentlanganiso ezi ngxoxo zelobola azizezokutyabula imali. Silapha ukwakha ubuhlobo obungcwele. Ukuba siza kungena kule ngxoxo sinentlonipho isidima kunye nombono wokwakha hayi wokuhlutha. Iintombi zethu azithengiswa, ziyabekwa, zixabisiwe, zihlonelelwe.

Abantwana abaninzi basebenzisa itekisi ezase lalini abanye baye bahambe ngeenyawo ukuya esikolweni. Iindlela zihlala zingaphandle kwe-asphalt ihlabathi okanye igalelo.

Ndiyavuyisana nomoya wobuhlobo obujoliswe kubudlelwane boluntu nokuzimela kwabantu basemaphandleni kwaye le nto yenza ukuba ndiyithande indlela ezithuthi zasemaphandleni ezenza ngayo imihla ngemihla. Kodwa ndiyavuma ukuba kukho imingeni elindelekileyo nje kungathembeki kwenkonzo ukungabi namaxesha alungiseliseyo ukuba nibekho, izindlela ezingahambiselani nemigangatho ezifuna ukusombululwa ukuze umgangatho wobomi uphuculwe kwaye ukhuseleko lonyuswe.

Ukunyamezela, intlonipho kunye nobuntu zizixhobo eziphambili ekubonakaliseni ukuzingca kwinkcubeko yakho. UmXhosa unokuzingca ngobunyulu benkcubeko yakhe ngaphandle kokuphakamisa ezakhe ngaphezu kwezinye.

Ukukhetha iimpahla kumgidi akokunxiba nje. Koko kubonisa imbeko, ukuxhasa inkqubo yesiNtu kunye nokuzingca kobuzo bakho. Iimpahla zesiNtu kwimitshato, kwimibhiyozo okanye kwimigidi ikwa ngumsebenzi wokugcina inkcubeko iphile.